Umehluko phakathi kwale migqa ukuthi umugqa wokuqala usebenza kahle futhi uyashesha, kanti imithi yomugqa wesibili ivamise ukusetshenziswa lapho i-TB inobuchule bkuphikisa imishanguzo ethile. Futhi okunye iy'ngozi zakhona ukuthi imithi yomugqa wokuqala inobungozi obuphansi uma kuqhathaniswa nemigqa yesibili, kanti ethathwa njengokuphumela ngaphandle emithini enobungozi. Okokugcina i-TB yomugqa wokuqala ihlinzeka kalula kumaphilisi, kanti imithi yomugqa wesibili kubhekwa izinto ezinobungozi, ezifana nama-infections.

Iy'ngozi ezingaba khona ekuthembeleni ey'ndleleni zendabuko ukuthi, okokuqala, kukhona izifo ezingadingi iy'ndlela zendabuko. Njengokuthi, unesifo somdlavuza. Leso sifo leso asidinga ukuthi uye kumuntu wesintu ohlolayo, noma kudokotela wesintu, ngoba zidinga imithi eyenziwe odokotela besimanjemanje. Ngoba idinga ukuthi ilaphe ngaphakathi ukuze umuntu ephile. Ayidingi ukuthi umuntu ephuze imithi yakudala. Futhi kungenzeka ukuthi odokotela bakudala bengaboni kahle kahle ukuthi yini ebangela ukuthi umuntu egule. Bona bevele bekunikeze nje imithi abacabanga ukuthi izokusiza ngoba abanazo iy'mfanela zokuhlola umuntu ngaphakathi ukuthi unani, kususwa yini.

Nazi ezinye zezinto ezisetshenziswa abahlinzeki bezempilo lapho benikeza futhi beqapha imishanguzo elwa nesifo sofuba, okokuqala nje basebenzisa iy'nhlelo zokuqapha umtholampilo. Abahlinzeki bezempilo bavame ukuthi-ke basebenzise iy'nhlelo zokuqapha imishanguzo kanye nokulandelana iy'guli. Lokhu kuhlanganisa ukuthumela iy'thombe ey'cacile okuphumelelisa ukuqapha iy'guli noma noma ngabe zisesikhathini esinzima kanjani. Okwesibili, basebenzisa I-QR Code noma amapulatifomu ey'nhlelo zokubika ezivumela iy'guli ukuthi zikwazi ukuhlola isimo semishanguzo noma iy'balo zesikhathi ngaso sonke isikhathi.

Kubalulekile ukuqwashisa umphakathi ekulweni nemikhonyovu yezempilo ngoba okokuqala nje, kuvikela impilo yomphakathi. Ukuqwashisa abantu ngokukhomba imikhonyovu kuqinisekisa ukuthi abantu bahlala bephila kahle, futhi bethola ukwelashwa okusezingeni. Futhi okwesibili, imikhankaso yokwazisa inciphise iy'ngozi ey'hambisana nokubanjwa kwezempilo ezenzakalayo. Lokho-ke kwenza ukuthi kube lula ukuthi kufinyelele ezinsizeni zokwelapha.

Iy'nzuzo ey'tholakalayo uma kunemikhankaso yezimo zengqondo zokuziphatha zamadoda ukuthi, okokuqala nje, kuyawasiza amadoda ukuthi ekwazi ukukhuluma ngezinto abhekene nazo. Lokhu kusiza ukuthi bakwazi ukutshela abantu ukuthi yini into ebaphethe kabi. Bekwazi nje ukuhlangana bexoxe ngezinto ey'bahlukumezako. Okwesibili, kusiza ukuthi kunciphise izinga labantu abay'bulalayo ngoba emiphakathini nje amadoda kulindeleke ukuthi engakhali, engabhekani nezimo, engazenzi buthakathaka uma bebhekane nezimo . Kufuneka beqine. Lokho-ke kwenza ukuthi amadoda engakwazi ukukhuluma ngezinto, bese agcine eseyibulala. Iy'nselela, kufaka phakathi ukuthi kushintsha izinkolelo zomphakathi. Wonke umphakathi uney'nkolelo zakhona. Ngakho, uma sekunemikhankaso ekanje, umphakathi uzizwa ucindezelekile.

Isiguli singahle sizizwe engathi-ke sekuwuphela komhlaba lokho, singasasiboni isidingo sokuphila ngoba manje sesicabanga ukuthi njengoba nje kunzima ukubhekana nokwelashwa, ayisekho into engaba lula kusona ukuthi sisizakale. Sivele siphelelwe amandla nje, sibone okungcono ukuthi singaqhubeki nemishanguzo, noma singaqhubeki nokwelashwa. Singabi nandaba nje nokuthi kumele kuqhutshekwe nokwelashwa. Siphelelwe amandla.

Iy'nselelo abantu abakhubazekile abangabhekana nazo uma bethole usizo lwezempilo ey'indaweni zasemakhaya, ukuthi okokuqala nje, emakhaya, ukuze usuke endaweni le, uye kwenye, kudingeka ukuthi usebenzise itekisi. Ngakho-ke, itekisi ayinazo iy'nsiza ey'fanele zokusiza abantu abahamba zokusiza abantu abakhubazekile. Ngokwesibonelo nje, umuntu ohamba nge-wheelchair kunzima ukuthi engene nayo i-wheelchair yakhe etekisini ngoba ayikho indlela azongena ngayo. Kudingeka ukuthi umphakathi umsize, umqukule, umfake phakathi, umthathele ngesihlalo sakhe. Ngakho lokho kwenza ukuthi naye egcine esizizwa engathi uwumthwalo ebantwini. Akasakhoni ukuya khona. Agcine esebona ukuthi hhayi okungcono akayeke ngoba akasakwazi ukuzenzela izinto. Uzizwa engathi uwumthwalo emphakathini.

Mina ngithi kufanele ukuthi intsha ivunyelwe ukuthi ilawule inzalo ngaphandle kwemvumo yomzali, ngoba intsha yamanje vele isiyazibandakanya ngokocansi isancane kakhulu. Ngakho, uma umuntu omusha ezizwe engathi ufuna ukulawula inzalo, kufanele ovumeleke ngoba lokho kuzokwenza ukuthi angatholi abantwana ngesikhathi esingafanele. Ngoba uma egcine ekhulelwa, lowo mntwana uzoba umthwalo wakhe. Angeke uze abe umthwalo wabazali. Uzoba umthwalo wakhe. Egcina eseyekela nesikole. Ikusasa lakhe life kanjalo. Kanti uma ekwazile ukuthi elawule inzalo kahle ngesikhathi, ngeke ezebhekane nezimo ey'kanjalo. Futhi abazali abavamisile ukuvumelana naleyo nto. Umzali engahle eyilwise ingane, engafuni ukuthi iyolawula inzalo, kanti akazi ukuthi useyalibulala ikusasa layo, ngoba ingane izogcina isekhulelwe.

Ukuze ugogo esizakale, kungadingeka ukuthi imitholampilo yenze iy'nhlelo zokuthi yona ifike emiphakathini le abantu bakhona abangakwazi ukufinyelela emadolobheni. Ngokwesibonelo nje, bangasebenzisa amakhumbi lawa okuthi ngemuva anemishanguzo iy'nsiza, yonke into esetshenziswayo uma kulashwa isiguli. Behambe ngayo-ke, befike imiphakathi nomphakathi usizakale. Ugogo ekwazi ukuthi eye kuleyo ndawo leyo eseduzane, la kufikele khona umtholampilo, ukuthi usizakale, kunokuthi ay'yele yena edolobheni.

Indima engadlalwa imitholampilo engomahambanendlwana ukuthi ikwazi ukufinyelela ney'ndawo ey'semakhaya, ngoba uma zifika emakhaya lezo y'ndawo ey'semakhaya, vele akujwayelekile ukuthi imitholampilo ibe seduzane. Ngakho yibona vele abantu abadinga usizo kakhulu. Futhi uma befika khona, bekwazi ukuthi besize wonke umuntu, ukuhlanganisa ney'ngane zesikole ngoba nazo uma zifuna ukuhlela kumele zivumeleke ngoba zingaze zikhulelwe zingalindele. Futhi ziphathe zonke iy'nhlobo zokuhlela umndeni, ukuze abantu bekwazi ukuthi bekhethe, bebone ukuthi yiziphi ababona ukuthi zibafanele.

Ukuze owesifazane abheke ukuthi umuthi uphephile futhi ungokoqobo, angenza ukuthi kufanele ukuthi acele imibhalo esemthethweni noma ewubufakazi bokuthi umuthi ukusekelwa ucwaningo oluphelele oluphumelelayo. Futhi-ke ney'fundo zesayensi, noma izivivinyo ey'khombisa ukuthi umuthi usebenza, uyasebenza, futhi uphephile.

Ngingamchazela ukuthi kubalulekile ukuthi eye emtholampilo ngoba angeke ezekwazi ukuthi azi, ngaphandle kokuthi aye khona, ngoba ingculaza ayihlolewana. Ngeke ngize ngikwazi ukumhambela mina. Futhi ngingamchazela ukuthi kuyashesha nje, kuyinto ephuthumayo futhi ungena wedwa phakathi kumuntu ozokusiza. Awubonwa abanye abantu. Ngisho usuphuma ekekho umuntu ozokwazi isimo sakho sengculaza ukuthi sikanjani. Lokho kuzomsiza ukuthi ehle uvalo. Futhi ngimchazele ukuthi kuyashesha. Bakuhlaba nje esandleni, badonse igazi, bafake kwi-tester yabo. Lokho kuzokubonisa ukuthi unayo noma awunayo. Uma kuvela olayini ababili, kukhombisa ukuthi unayo. Uma kuvela ulayini owodwa, kukhombisa ukuthi awunayo.